Ngingaqale ngifunde kabanzi ngohlobo lenkukhu engifuna ukuyifuya, bese ngifunde kabanzi ukuthi uma ngabe kuthiwa kuyenzeka aziphilile, ziye zisizwe yini. Ngikwazi ukuthi ngibe nenkampani engiyaziyo ukuthi iyona enakekela imfuyo.

Kubalulekile ukusebenzisa umanyolo ofanele. Nanokuthi ngishintsha shintshe njalo amanzi engichela ngawo iy'tshalo ungay'cheleli ngamanzi angcolile. Ngenze sure ukuthi amanzi ahloliwe.

Ngingathakasela ukuthi ngithenge iy'nkukhu. Ngicabangi ukuthi ingcono iy'nkukhu ngoba ziyafuyeka. Iy'mbuzi ney'nkomo zinzima zifuna umuntu ozozelusa and futhi imfuyo nje yey'mbuzi ney'nkomo ngala bayayeba kakhulu.

Yingoba amathuba omsebenzi awekho kuzokwanda indlala, then abantu bakhumbule ukuthi kwakungcono emakhaya ngoba emakhaya uyakwazi ukuthi uthole ingadi eyanele ukwazi ukuthi utshale ungalambi.

Kungasiza kakhulu. Njengokuthi hlampe umlimi uma eqashile, uma ngabe etshalile, kuney'ndawo angakwazi ukufinyelela kuzo ay'bone. Angakwazi ukuthi athumele ama-drone, ahambe phezulu abone uma ngabe nasi isitshalo esithile siyasha noma kune nkinga ethile engadingi. Ubuchwepheshe nje bungasiza kakhulu.

Uhlobo lwesitshalo engingasithenga, ngingathenga kakhulu ummbila. Ngoba njengoba ngihlala la emadolobheni iy'ngadi azikho, abantu abakwazi ukuthi batshale immbila, kulula ukuthi batshale imfino. Kodwa abakhona abayingcosana abakwaziyo ukuyitshala immbila. So, uma kungase kube khona umlimi impela odayisa ngemmbila, ngingakhetha yona ngoba iyivela kancane.

Impova yomoya iyashesha kodwa ayiyinhle. Impova yezilwane incike kakhulu ey'lwaneni. Impova yamanzi nayo incike kakhulu emanzini.

Iy'khathi ezinhle ingaley'khathi uma ngabe sekungena ihlobo. Imfino iyanda ibe miningi, kuba mnandi-ke kuba iy'khathi ezinhle. Iy'khathi ezimbi ingalesi khathi sekungena ubusika, iy'tshalo ziyasha engadini. Okuwukuthi ngalesi khathi sekungena ubusika iy'tshalo sezisha, zidinga uy'nakekele kakhulu uchelele. Futhi ube nohlobo oluthile ley'tshalo ukuthi lo alutshalwa ngalesi khathi.

Eyi kungaba nomthelela ongemuhle. Ngoba ukushintsha kwamaphethini lo moya kungakubi kakhulu uma ngabe umoya uza ngamandla. Iy'tshalo zingaphephuka.

Inyosi yesilisa, iye ithathe impova iyifake kweyesifazane. Ngesikhathi kwenzeka loko, iyasuka iy'nyosi isuse kwenye imbali iya kwenye imbali. Mese kwazeke ukuthi kukhiqizeke uhlobo oluthile lwembali.

Indlela ejwayelekile ukuthi ekhaya sikhule silima sonke. Uma ngabe ugogo eyolima athathe abazukulu ahambe nabo, abafundise ukulima nokutshala. Kanjalo kanjalo-ke nabazukulu uma sebekhula bathathe isizukulwane kanjalo kanjalo.

Kunesikhathi la ugogo khona angithungela iy'cathulo, ezenza ngewushi ey'khrosha, ezenza ngewuli. Ngangithi uma ngiy'gqokile bonke abantu bengincoma. Ngajabula kakhulu, ngoba abantu babehlezi bengibuza ukuthi ngithenge kephi ngibatshele ukuthi ngizenzelwe ugogo wami.

Kumele bamuqeqeshe ngalo kulima engisanda ukukubona emadolobheni. Uyothola ukuthi abantu batshalile, batshale ngaphansi kwetende. Uthole ukuthi iy'tshalo zonke zisetendeni. Loko kuyasiza-ke ukuthi bakwazi ukuthi bamelane nokuguquka kwesimo sezulu ngoba zisuke iy'valelekile.

Kungangcono kona ukuthi umuzi nomuzi ukhokhele amanzi ngokuwasebenzisa kwawo. Ukuze nabakwazi ukuthi bamoshe amanzi bazi ukuthi bazokhokha.

Hhayi akukho right ukusebenzisa izikhumba ezakhiwe ngemikhiqizo, ngoba amanye eminye imikhiqizo iyingozi kakhulu, iyalimaza.

Kushintshe kakhulu ngoba manje sengiyazi ukuthi zizilwane eziwusizo, bengingazi bengiy'tshela nje ukuthi isilwane uma usibona kumele usibulale. Kanti kunomehluko eziwenzayo kwitshalo.

Ngajabula kakhulu ngesikhathi ngithola iy'cathulo ezenziwe ngewuli. Ngangingakulindele kwaba yisipho nje esikhulu esangijabulisa ngoba zay'hlukile. ngay'bona ngiwumuntu nje ohlukile ohlonishwayo.

Kumele alinqume ngokuthi, alibhale ekhalendeni uma enabazukulu, acuphe i-alamu efonini akwazi ukuthi athole isikhumbuzo. Kumkhumbuze ukuthi sekumele enzeni ngalesi khathi, kanjalo kanjalo.

Iy'nselelo ezingaba khona ukungazwani. Into eyigiluphu nje noma enobuningi nisebenza nibaningi, hhayi kuhlezi kuzoba khona iy'phithiphithi.

Ngingayazisa ukuthi imisebenzi ayikho, ukungabikho kwemisebenzi, kwanda indlala. Okuyinto esingakwazi ukuthi silwe nayo indlala ngokuthi sitshaleni. Ngalesi khathi sitshala sizothola abantu abazothenga, okuwukuthi sekudaleka amathuba omsebenzi nabantu bazokwazi ukuthi bahole. Okusho ukuthi ukutshala kuletha amathuba omsebenzi kuphinde futhi kuqede nendlala.

Yebo, kungasiza kakhulu enhlabathini. Ngoba uyothola ukuthi kwezinye iy'ndawo kunenhlabathi ehambayo, iyakhukhuleka, kodwa iy'tshalo ziyakwazi ukuthi ziqinise inhlabathi.

Siyakuthinta kakhulu ngoba phela ukungabibikho kwamanzi, ney'tshalo naye zizosha. Okuwukuthi indima yokulima ibhekana nenkinga kakhulu yokungabibikho kwamanzi.

Sawubona Phumlani Mdladla, ngijabula kakhulu ukukhuluma nawe. Nginembuzo mayelana nokutshala. Ngicela ukubuza, kuyenzeka yini mhlampe ukuthi utshale iy'nhlobo ey'ningi zey'tshalo engadini? Hlampe ngingatshala ummbila, ngiphinde ngitshale ummoba, ngitshale nomfino engadini eyodwa. Loko kuyenzeka yini, akunawo yini umthelela omumbi hlampe ey'tshalweni.

Iy'nselelo ababhekana nazo ngasekhaya, ukuthi amanzi sibuye singabi nawo kule ndawo okusho ukuthi umoba nje nawo ungasha.

Ukuthi hlampe umuntu uhamba hundred mithazi, kungekho muzi, khona nje amapulazi. Kuney'ntaba nazo iy'ntaba ey'thule, indawo e-right-ke ukuthi abantu bangabeka amatende. Abantu baze bezobuka nje umhlaba.

Hhayi, kwaba khona isikhathi la kwakushisa khona kakhulu. Isimo sezulu savele sashintsha kwanamaqhwa. Hhayi amaqhwa ashaya aqeda engadini kwamele ngamukeleke-ke ukuthi sekuzomele ngitshale kabusha.